Batho ba nang le ditokelo tsa ho dula moo ke bana ba ntate. Ha ba tlameha hore ba tsamaye hobane ke ha bo bona moo. Ha ho thwe ba tsamaye ho thwe ba ye kae, ho thwe ba ye kae? Bona bana ba bo ntate ne ba duletseng bona ha no ho fuwa ditjha ba sa tsamaya ba yo di nka.

Le ho apara dikobo tse eleng tsa rona tsa Basotho. Ho na le monyenyei o re o aparang ho na, ke ona o kgonang ho bona hore motho onana ke Mosotho le dishweshwe tsa bo mme. Ntho tse bitswang dishweshwe le tsona ke ntho tse leng tsa rona tsa Basotho.

Ke bona basadi ba etsa mosebetsi o motle. Ke bona e le baetapele ba tsebang mosebetsi wa bona. Ke bona e le baetapele ba seng botswa, e le baetapele ba itshwarelang ka thipa ka bohaleng. Ho ya ka nna kannete nnete, re tlameha hore re ba fe haholo boetapele, hobane ba a bo tseba.

Bohlokwa ba puo ke hore re tlameha ho ruta bana ba rona puo ya rona ya Sesotho, hore e seke ya etsa eng, ya qetella e shwele. Rona re nka bana re ba kenya dikolong buuwang sekgowa feela. Ngwana ke, ngwana ke Thabo empa ha tsebe le ho bua Sesotho. Tseleng eo ho tlo qetella ho , ho tlo qetella ho so ho sa tsebuwe puo ya Sesotho.

Ha ho bakuwe ke letho, ho ke ntho e batho ba e ba e batlang. Akere monana Afrika re na le ntho e bitswang democracy. Motho le motho o etsa ntho e a e bonang e le yona, ebile a e utlwisisang, ebile e le yona ntho a e batlang. Ha hona lotho, ha hona letho.

Ke hobane ho dula batho ba nang le maemo, batho ba nang le tjhelete. Nako tse ding o fumane e le hore bathong bao ditoropong ba patala motlakase, ba patala metsi. Jwalo monana lekeisheneng ha re di etse dintho tseo. Jwale ha o na le tjhelete, ho dula polekeng tse nang le maemo, ho tla bonahala ntho tsohle tsa hao di tla ba bobebe.

Nka mo reha Bohlokwa, hobane ke nthwe bohlokwa hampe bophelong ba ka, ke nthwe bohlokwa e Modimo a mphileng yona, e Modimo a ntshepileng ka yona. O bohlokwa haholo bophelong ba ka. O bohlokwa ho phala dintho tse tse teng lefatsheng.

Tsona ka nnete le nna ke bona hore, dijo di na le seaba mmeleng ya rona. Hobaneng ke tjho jwalo? Ankere ho thwe , fariki ha e jewe hobane e ditshila, fariki ha e jewe hobane Bible-ng e rwakiwe. Ke ka hoo e sa jewe, jwale ho ya le ka bodumedi ba rona, ke ka hoo dijo tse ding di sa jewe.

Ba nka mahlale a bona sekolong, ke ka hoo ba tsebang ho ruta, ba ile sekolong hore ba tlo kgona ho ithuta ho tseba ho ruta batho. Ke moo ba nkang mahlale a bona teng.

Ha ke e rate hohang, ha ke rate ho rehella bana ba ka, ka baholoholo. Hobane ntho tsenana di tlamehile o di tsamaise ka tsela, o tlamehile ha o qetile ho mo rehella, o ye lebitleng la motho eno, o mo hlalosetse o mo reile. Nako tse ding, o mo rehelle ka ena motho eo, o tholahale hore e ne e le motho ya hlophang ebile a tenang. Ngwana o qetella a tshwana le yena motho eo, le kgale.

Ntho o tlamehang ho e etsa hore o ikopanye le badimo ba hao, ke hore o, ha o etsa mosebetsi o qale ho bona o ba bolelle, hore o etsa mosebetsi lebaka leo o etsang hore o etse mosebetsi ke eng?O kopa ho bona eng ka mora mosebetsi oo? O batla ho etsahaleng mosebetsing oo? Ka tsela eo, o tla kgona hore o bone le phetoho bophelong ba hao.

Hobane ke yona tsela e bontshang hore ke rona Basotho, ke yona tsela e re fapanyang ho batho ba bang.

Tjhe, ha ke bone le batho ba hatellwang, empa ha o ka sheba dintho se di fetohile, e se le twenty twenty five. Ha ho sa na ntho eo honthweng ke ke mosebetsi wa mosadi, ke mosebetsi wa monna. Monna le yena o sa kgona hore e be motho a clean-ang, a a hlwekisang ka tlung, a phehang, ha ho sa tshwana le pele. Jwale le bona basadi ba hloka hore le bona e be batho ba bonahalang ho hiriwe, le bona ba fuwe menyetla jwalo ka banna.

le etsang, lebaka le etsang hore re rate modiyanyewe ke hobane, o wa re fapanya haholo ho na le batho ba bang. Ke rona batho ba Basotho ba nang le modiyanyewe, ha ho nwa sehlopha se seng kapa batho ba bang ba o aparang Ebile o fapafapane haholo ho dintho tse ding.

Ee, ke nahana hore di rata dijo tsa rona maotwana, melalana, mehodu. Ba e thabela haholo hobane hangata, ha ba etile batho bao o tla bona ba lakatsa tsona dijo tseo, ba di bitsa di-African cuisine.